Kwezi ndawo ke zithi zibe yindawo yeWi-Fi esimahla abantu abanintsi baye bahlale kuyo. Mna ke ndaye ndadibana nesihlobo esikhulu sam ngoku, lo mntu lo seyisisihlobo sam esikhulu kodwa sadibana kulaa ndawo yeWi-Fi esimahla ndixakwe kukwenza ii-research yam yesikolo endandiyenza ngelaa xesha. Laa mntu ke wandihlalisa phantsi wandicacisela wandinceda ukuba kum ndisebenzise nezi ndawo zokwenza uphando ezincedisayo esikolweni. Ewe, maan laa ndawo iyanceda kakhulu kuba isihlobo sam esikhulu, kahle kahle esi ndithetha ngaso, ndasifumana phayana.

Ewe, ndisayikhumbula ke tana imfonomfono yam yokuqala. Kaloku imfonomfono yam yokuqala ndayifumana kulaa nto yoba xa singabantwana sifike sifumane izinto zodlala ngoku ke nam ndayifumana kwizinto ezase zibekiwe zingasetyenziswa kwabe kucingwa uba ayisasebenzi. Ngoko ke njengoba ndingumntu nje othanda izinto ndahamba ndiyifaka etshajeni, yamosha ngolayita kwathi kanti yayidinga nje ulayita. Ndandinemincili ndingazazi noba ndizithini mhla ndafumana imfonomfono yam yokuqala kuba kaloku mna bendinguye nomntu ngoku ebekhula ebethanda ukudlala imidlalo efowunini othanda laa nto nje isefowunini. Ngoko ke ndathi ndisobaneyam kwavele kwavakala kulungile ebomini bam ndonwaba ndaphelela.

Kaloku le Wi-Fi inceda abantu abanintsi, inceda abantu mhlawumbi abangasebenziyo kodwa abafuna ukufaka izicelo abantu abafuna uthumela ii-imeyili zabo, inceda abantu abakhangelayo izikolo abantu abafuna ufaka izicelo ezikolweni, abafundi abantu abadala, ulutsha. Kahle kahle inceda wonke umntu kwimihla yangoku ukubonakala uba kungoku nje singabantu abaphila bedinga ukuba basoloko bekonekthile. Ngoko ke inceda wonke nje umntu ononomyayi.

Ndingamxelela ukuba kaloku izinto ngoku zilula xa ufumana i-smartphone. Uyakwazi ufaka iiephusi zakho apho kulula ukuthi unxulumane nabantu ii-apps ezifana nezebhanki yakho, ii-apps ezifana nezojonga iimali zakho ezojonga mhlawumbi imishwarense yakho. Zizinto nje ezinintsi ezilula xa usebenzisa i-smartphone. Uyakwazi unxulumana nabantu abakude ubabone kungathi balapha phambi kwakho xa usenza izinto ezifana nee-video call. Kulula ukuba ungene kwi-intanethi usetshe loo nto ifuna uyazi xa uthe wakude kunefowuni, ngoko ke ndingamcacisela njalo futhi.

Ngokwelam ezi zinto ndizibona ingathi ziye zisetyenziswa kakhulu. Xa ndijonge ikusasa kucacile ukuba zizobe seziphethe thina ngoku sizobe sesingakwazi uthetha okanye uba namashishini angawo singenazo. Kahle kahle ubushishini bakho buzobe buphathwe zezi zinto. Andinathemba maan, engathi kuye kuyeka usetyenziswa bantu kusetyenziswa zona ngoko ke andiqondi loo nto yeyona nto iyiyo.

Ndingaqinisekisa kaloku ukuba iinkcukacha zabathengi zikhuselekile xa besebenzisa le nto. Futhi umntu ufaka iiphasiwedi eziqinileyo, iipini eziqinileyo kwaye afake nezinye izinto ezingezizo ongezelelekileyo ukuze akwazi ukuba ilento yakhe ikhuseleke.

Ndingaqale ndithi, kaloku mhlobo wam izinto ezinje ziyenzeka kwaye zizinto esiphila kuzo kodwa ndifuna akhumbule ukuba konke kuyadlula. Kudala sabona imifanekiso yabantu iphana ifakwe kumakhasi onxibelelwano kodwa kuhamba kuhambe ezi zinto zingaphinde zivele kwaye kufanele angayihoyi kakhulu angafaki nentliziyo yakhe kule nto kuba kaloku into esenzekileyo iyafana nedaliweyo ayizutshintsha. Into ebalulekileyo nje kukuba yena azithembe kwaye angavumi eli kwamntu amthobele phantsi okanye amthathe kancinci.